Izinyathelo engazithatha ukuthi ngiphenye udaba lokuthi yingani idatha lami leselula lisheshe laphela. Ngingafonela i-network i-network provider yami, ngicela ukuthi ingenzele i-breakdown yokuthi kanti yini le eyenza ukuthi kudleke idatha lami masinyane. Kanti futhi kungenzeka ukuthi kukhona izinto engi-subscribe-e kuzo nginganakile. Uma zikhona, ngacela futhi ukuthi bayikhansele.

Imithetho engingayisula ilena. Imithetho efana nokudalula izinkangiso, ukuqinisekisa ubuqotho, ukubika okuqukethwe okuyingozi, ukuziphatha ngendlela efanele, nokuhlolwa njalo izaziso ukuthi abagqugquzeli benze umsebenzi wabo ngokuziphatha okuhle, futhi bavikele amalungelo abalandeli.

Uhlelo lwezingxoxo esilutholile esiteshini somphakathi lumayelana ne, ne, ne-teennage pregnancy, kanti futhi nokulalana kwabasha emiphakathini. Ngingamazisa-ke ukuthi kubalulekile ukuthi sixoxe ngalokhu, ngokuba uma singaxoxi ngako sizoqhubeka kanti sibe na, phecelezi nama-teenage pregnancies, intsha eningi ezomitha. Kanti kubalulekile, hhayi ukuthi ngoba sibafundisa ukuthi kumele balale, kodwa sibafundisa iyindlela zokuyivikela uma bezokwenza. Kanti sebafuna ukubafundisa ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi si-prevent-e ukuthi lokhu akwenzeki Akusu ukuthi siyagqugquzela, ukuthi sithi intsha mayiqhubeka ihambe iyolalana, kodwa yindlela esibona ukuthi yinto esiwumphakathi, sinenkinga nawo. So, sizama ukwenza indlela, noku-create-a amapulatifomu ukuthi sizokhona ukugwema lokhu.

Bangakhetha imikhiqizo efana nemigomo yabo, ehlonipha nemigomo yesiteshi. Ngaxoxiswana neyinkampani ukuthi imikhiqizo ihambelesana nemigomo yesiteshi. Bangahlanganisa izikhangiso nempilo yangempela, kushuthi iyikhangiso zingaba izinto ezi-relate-a to iyimpilo zabantu. Kungalalelwa futhi nabalandeli ukuthi bafuna ukubona ezikhiqizo ezinjani, kanti kube nento abayibiza i-transparency, kube kube sobala ngezimali ezitholwayo.

Kungeyenzeka isiqiniseko ukuthi wonke umuntu, akukho umuntu odawunilodayo. I-Wi-Fi, nginga-block-a i-access for ukudawuniloda izinto. Okunye okungayenziwa, kungafakwa ama-Wi-Fi extender, kuzosiza-ke ngokuthi ku-accommodate-ke abantu abaningi endaweni eyodwa. Kanti futhi kunga improve-wa i-capacity, okanye izinga lokusebenza le-Wi-Fi. So, ya izinto engingazama ukuthi zenzeke lezo.

Uma ngabe ngingakwazi ukudizayina isici esisha sokubanga imali kwi-inthanethi, ngingadizayina isici esibizwa, ukwazi imali yami, esifundisa abantu ukuphatha kahle imali yabo. Le sici singasiza abathengi ngale ndlela, izifundo ezimfishane mayelana nokwenza ibhajethi, ukonga, nokuboleka imali ngendlela efanele, izexwayiso ngesikhathi sangempela, uma umuntu echitha kakhulu, amacebiso akhethekile asuselwa endleleni umsebenzi asebenzisa ngayo imali, imidlalo yokufunda, ukuze ukufunda ngezimali kujabulise, izibalo zokuchitha imali ukuze umuntu azi ukuthi uchitha kuphi imali kakhulu.

Kuyasiza kakhulu ukuba ne-smart watch, ngokuba ungakhona uku-moniter-a izinga lempilo yakho, okanye phecelezi your health issues, ngokuba liyakhona kanti ukuthi likukwazi ukukukhumbuza uma udinga ukuphuza amanzi indlela thize ngosuku, iyakhona kanti futhi uku-moniter i-heart rate, ukuthi ishaya ngendlela efanele, ima ishaya ngendlela engafanele, izokutshela futhi. Kanti uyakhona-ke ukuzisetela nokuthi ufuna ukuhamba iyitebhu eyingakanani ngosuku. So, yona even iyasiza ne-stress management. Ungakhona ukulisebenzisa uku-manage-a iyindaba zakho ze-health.

Izingane singazifundisa ngobuxhwanguxhwangu obu ku-inthanethi. Singa-create-a ama-plays ahambelana neminyaka yazo izingane. Ama-plays afana no-Cocomelon bangasiza, mhlampe bangafunda ngendlela yokucula, yokudansa, kanti ngendlela yoku-communicate-a okulula, okungasiza izingane.